Ee, ke kile ke tla iphitlhela ke le mo seemong seno madi a mokgweetsi a sa felela mme mokgweetsi o ile a emisa tekesi mo thoko ga tsela, mme gwa be le motho o le mongwe o leng gore a re ene ga duela. Ke ile ka feleletsa ka ntsha tjhelete mo go nna ke ntsha madi mo go nna gore ke duele ga nka bona fela thekisi e fitlhile toropong ka ne ke na le mabaka a e leng gore ne ke sa tshwanela go nna thari ko go one.

Terena ke palame ke sa le ko sekolong tsa bo mapimpana mme ne re tswa re ya di-zoo, mme ke ile ka itshoka ka gore motsadi wa ka o ne a le teng mo thoko ga ka ke na le ditsala tsa ne mme ga ke seke ka nna le matshwenyego a go palama terena.

Go ne ga ntsi ba kgona go thusa ga borra ditekesi di tletse ditekesi, mme go le moso go iwa meberekong. Ba dikoloi tsa poraefete ba kgona go tsaya batho le ba ba ba tsamaya le bone ba ba e fitlhisa ko ditirong tsa bone. Mme le bone ba na le seabe se se siameng mo go tsamaiseng bapagami go ya ditirong ga fela e phela e le kgotlhang mabapi ga batho ba di poraefete le batho ba ditekesi ga batho ba ditekesi kana bone ba di poraefete ba tsaya bapalami ba ditekesi go ba isa ditirong, e feleletsa e le ntwa magareng ga bone.

Ba ka netefatsa ka go dira gore go nne le bese e leng gore e palamisa bagodi ka gore bontsi ba bagodi ga ba kgone go lokologa ga ba palame ditekesi tse e le gore maemo a teng ga a siama, ka go bagodi ke batho ba e leng gore ba matswalo ebile ga ba rate yaka ba ka palamisiwa dipalangwa tse e le gore ga di itekanela. Mme e yone e tla felelediwa e tlhotlhomisiwang gore dipalamo tse ba di palamang e nne tse e le gore di siametse tsela ebile di kgone go nna le tlhwatlhwa e ko tlase ka gore ke bagodi.

Ba ka netefatsa ga ba tswala dikhuti kana tsone di-pothole tse di mo mebileng ya rona ka gore ga di-pothole di le dintsi mo mebileng ya rona pabalasego ya bapalami kana dikoloi tsa poraefete. Ke e nngwe e e utlwisang botlhoko thata fela, ka gore dikoloi tsa di poraefete ga di dirise ditsela go le gantsi jaaka ditekesi le dilori fela government e ka leka ya tswala di-pothole tse di tletse mo mebileng ya rona gore pabalesego ya bapalami le dikoloi tsa poraefete e nne e e maleba ebile e e sireletsegileng.

Dipalangwa tse di ka fitlhelwang e ka nna ditekesi tse di tsayang bagodi ko magaeng di ba isa kwa bookelong ka matsatsi a bone a e leng gore ba tsamaya maokelo ka o ne, mme go netefadiwa gore dipalangwa tseo ke tse e leng gore di mo maemong a a siameng ka go di tsaya bagodi go tswa ko lefelong le di itseng le ba isa kwa ditleliniking tse di farologaneng kana ko bookeng a a farologaneng mme go netefadiwe le gore bakganni ba dipalangwa tseo ke bakganni ba ba nang le dipampiri tse di siameng gore ba ka kganna di-taxi kana dipalangwa tse di ka dirisiwang go tlamela bagodi go ya kwa bookelong le go boela ka legaeng.

Ke ka ntlha ya gore lefelo leo le mo sebakeng se e leng gore mongwe le mongwe o kgona go bona sengwe le sengwe se se diragalang, mme dirukutlhi kana ditsotsi di ka se kgone gore di feleletse di a go tsela kana di ropa batho dingwe tsa bone ga ba emetse di-taxi kana dipalangwa.

Nna ke nagana gore ditirelo tsa Uber kana Bolt ga di a sireletsega ka gore o ka se itse gore serukutlhi kana tsosi a ke yone e kgweetsang Uber eo kana Bolt-e eo ka jalo ke nagana gore ga di a sireletsega go na le o dirisa dipalangwa tsa go tshwana le taxi.